Ee go tshameka ka metshameko ya se ileketeroniki go ntsha bodutu le tota, ebile go ntsha bodutu ka gonne ga o nagane thata ebile o tshameka motshameko o o ratang o tshameka ka mogala.

Ee, go nna le metshameko mo megaleng go fokoditse thata gore batho ba tshameke metshameko ka namana, ka gonne batho ba ba ntsi gompieno ba tshameka metshameko mo founung ga ba sa tlhole ba tshamekela metshameko ka namana.

Metshameko e mentsi thata e o ka e tshamekang ka mogala le yone kgwele ya dinao wa e tshameka, rugby o kgona go e tshameka ka mogala, o kgona go tshameka wrestling ka mogala, o kgona go tshameka cricket-e ka mogala, o kgona go tshameka baseball-o ka megala, ke metshameko e mentsi ntsi o kgona go e tshameka ka mogala.

Gompieno batho ba dirisa thata go tshameka metshameko e farologaneng, mme ditshameko tsena tse di eleketeroniki di ama metshameko e tumileng ka gonne batho ba bantsi ga ba sa tlhole ba tshameka metshameko eo ka namang. Mme gape batho ba bantsi ba kgona go ithuta metshameko ena ba tshameka ka ileketeroniki go na le ga ba e tshameka ka namana, ka jalo fa ba tshameka ka namana ba kgona go o tshameka ba setse ba o itse ba o ithutile re ileketeroniki.

Se ke se ratang thata ka metshameko ileketeroniki go ke e tshameka ka pace ya ka ga ke tshameke ke le kwa tlase kgatelelo e kalo-kalo, ka jalo ke kgona go tshameka tlabe ke emisa ke 'ira sengwe ke bo ke tshameka gape ke tsweletsa tshameko ntse ke e tshameka.

Fa o batla go tshameka metshameko e mentsi mo inthaneteng o tshwanetse o be o tshwere mogala o ka kgonang go tshameka motshameko o. Ka jalo o tshwanetse gape o nne le data gore o kgone go tshameka metshameko e mengwe. Motshameko o tumileng o ke o tshamekang mo founung ke motshameko wa FIFA wa kgwele ya dinao ke motshameko o tumileng thata ebile o ntsha le bodutu.

Motshameko inthanete o ka dira gore o sa tlhola o kopana le batho, o ka dira gore o o nne mo phela nosi. Mme motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao e leng FIFA.

Ee, metshameko ya inthanete e batla data ka gonne ba dirisa software gore o kgone go tshameka. Ka jalo gore o kgone go buisana le software eno o tlhoka gore o bo o na le data ka jalo o kgona go tshameka le motho o mongwe le ko nageng e nngwe o le mo nageng e nngwe, ka ntlha ya inthanete ka jalo o tlhoka data gore o tshameke motshameko o na.

Mabaka a ka dirang batho ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke gore, bosigo ga gona dilo tse batho ba di dirang tse di ntsi ka jalo ke go tsamaisana a ko bosigo le inthanete go na le inthanete e berekang bosigo fela mme le tlhwatlhwa tlase.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne o kgona go tshameka motshameko o o ratang o tshameka mo mafaratlhatlheng, mme bogologolo ka gonne gonne mafaratlhatlha a sa tshwane le gompieno go ne go sena metshameko ya internet.

Dikotsi tsa go tshameka metshameko ya internet e ka nna gore o sa tlhole go nna le nako ya lelapa, ba ditsala, le nako ya dijo tse dingwe tse di botlhokwa mo botshelong ba gago, ka gonne go tshameka mo inthaneteng go tlhoka fela gore o be o na le data. Mme o tshwanetse o tlhokomele gore metshameko e o e tshamekang inthaneteng, inthanete e o tshamekang ka yone e babalesegile ka gonne go na le batho ba ba ka kgonang go dira botsotsi ba dirisa inthanete ya gago.

Gantsi batho ba kwa magaeng gore ba sa kgona go tshameka motshameko wa inthanete ke gore mafaratlhatlha a inthanete ga a tshware sentle kwa magaeng, go na le mafelo a e leng gore inthanete ya teng ga ya siama ga e tshware gotlhe gotlhe ga e maemo a kwa godimo ka jalo ga ba kgone go tshwara inthanete sentle.

Fa nka nna le tšhono ya go dira motshameko ya inthanete ke ne ke tla dira motshameko wa mabolo e le motshameko e le gore ke a o rata ga ke nagane gore gona le sepe se se kalo-kalo se se ka fetolwang ka metshameko ya mo interneteng.